Izikolo kufanele ziqinisekise ukuthi izindawo lapho kudlalelwa khona zisesimeni esifanele, kanti futhi kumele ziqiniseke ukuthi ziyacela emkhandlwini ukuba zinikezelwe ngezinsiza zezemidlalo. Kungatholakali lapho khona abafundi bazozithola bedlala khona ibhola endaweni engekho sesimeni esilungile kanti futhi bengenazo izinto zokudlala ibhola ezizobavikela ekulimaleni.

Kumele zibambisane njengoba amathalente atholakala khona ezikoleni. Uma abafundi begcwele ezikoleni benikezwa ithuba lokuthi bakwazi ukuthi badlale, ilapho sizothola khona ukuthi umuphi umfundi owenza kancono kuphi, nakuphi. Kanti futhi lokho kuyabalekelela ekuthenini umqondo wabo uvuleke ngokwanele ukuze bakwazi ukuthi benze kancono nasesikolweni.

Ezinye zezinto engizithandayo kuwukubukela ibhola kanti futhi okunye ukupheka, lokhu kungikeza ithuba lokuthi ngikwazi ukuthi ngicabange ngendlela efanele, kanti ukubukela ibhola nokulidlala kungenza ukuthi ngihlale ngisesimeni esifanele empilweni.

Umqeqeshi angalihlalisa phansi iqembu lakhe alibukise yonke imidlalo ephathelene nokudlala niyiqembu ukuze bakwazi ukuthi bafunde ukubona ukuthi ukusebenzisana ndawonye kusiza kanjani, lokhu kuzokwenza kuzodala ukuthi bakwazi ukubona ukuthi lowo mdlalo lowo akumayelana nokuthi umdlali eyedwa uphumelela kanjani. Kepha uma niyiqembu ninonke, nisebenza ngendlela efanele niya kuphi.

Ukuthi umdlalo uphele ngenxabano kwagcina kwenza ukuthi ngibone ukuthi sinabangani siyakwazi ukuthi sibumbane, kwethu silwisane nesitha esisodwa.

Indlela elula yokwenza ukuthi umuntu odlalela eqenjini azizwe ibandakanyeka ngaphandle kokuthi azizwe ekhishwa inyumbazaa, kungukuthi nimunike isikhathi esanele sokuthi adlale ukuze naye azizwe ebalulekile uma kudlalwa.

Akumnandi neze ukuzizwa uhleleka ngaphambi kwabangani bakho kepha njengawo wonke umuntu siyafunda, kanti wonke umuntu ufunda ngokuhluleka, ukwamukela ukuhlulwa noma ukuhluleka kungenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngifunde nzulu ngaleso sikhathi leso, kanti futhi kuyabakha bukukhulise futhi ubungani nabangani bami.

Akuwona umthwalo wemfanelo njengoba wonke umuntu ithonya kuyaye kuvamise ukuba into osuke uzalwe nayo, kuyenzeka uthole ukuthi uba nethonya kanti awunabo abalandeli abaningi, omunye uthole ukuthi unalo ithonya kodwa abalandeli akanabo.

Lokhu kungaba indlela abaxhumana ngayo ezinkundleni zokuxhumana okubalwa ukuthi umuntu kungaba ukuthi udlulisa izinto ezakhayo, ngingabalululeka ngokuthi ngibatshele ukuthi, kunokuthi kuzo izinkundla zokuxhumana babheke ukuthi osaziwayo okanye abantu abathi babukela kubo benzani umuntu azakhele yena abalandeli bakhe, kanti futhi aqoqane nalapho nabantu abanothando lento ayithandayo naye.

Ngicabanga kona loku kukhulunyiwe khona khona la njengoba uma uthatha ukubhakwa kwamakhekhe omshado, lokhu ungakusebenzisa njengento oyenza ngesikhathi sakho, kanti futhi uma ukwenza ngesikhathi sakho kungagcina kukufanekela imali.

Zingakugqugquzela ngokuthi mhlawumpe njalo ngoLesihlanu kube khona ezemidlalo ezingadumile ezenziwayo esikoleni lapho khona abanye abafundi ngisho nalo obengakwazi lowo mdlalo lowo, azoba nolwazi nalowo kanti awudlulise futhi nasemphakathini.

Akumelanga kube yimpoqo wonke umuntu into kumele ayenze ngokuzithandela ngoba one, uma kuqala kuba yimpoqo umuntu nomuntu angeke aze akhone ukuthi adlulise imizwa yakhe.

Ngesikhathi ngidlala ibhola likanobhutshuzwayo ngangizwa ngijabulile njengoba ngangenza into engiyithandayo lokhu kwakuba indawo yami yokuphepha, njengoba ngangikhona ukuthi uma ngidlala ibhola kungabi ukuthi kukhona, ngisho nginezinkinga ngikwazi ukuthi ngikhohlwa yilezo zinkinga ngaleso sikhathi ngisuke ngidlala ibhola.

Ukuqopha ividiyo ezodlala ezinkundleni zokuxhumana omunye umuntu angasebenzisa iselula yakhe kungaba lula, uma kungukuthi unayo iselula njengoba uzoqapha ividiyo yakho ebese ushona kuleyo nkundla yokuxhumana osuke ufuna ukudlulisa leyo vidiyo. Uzobe bese ulandela izindlela zokudlulisa leyo vidiyo kuleyo nkundla yokuxhumana, njengoba izinkundla zokuxhumana zisuke zihlukene.